MTN hi yona yi xavisaka data yo yi nga hansi. Hikuva loko va ku valid for one day va vula ku ri loko u yi xave namuntlha hi one, yi ta espayara kumbe yi ta hela mundzuku hi one. leswi endlaka ku ri u va na nkarhi wo wo wo tala ku yi tirhisa. Ende nakona loko u lava ku xava data ya kahle ho xava ka made for me, data ya made for me loko u dayile star one thirty-six.

Ndzi nga yi endla ndhawu yo vanhu va hleva eka yona hi ku vanhu loko va ri ku hlwvwni va hi nyika feedback ende van'wanyana loko va hleva va hleva hi swilo leswi swi nga ntiyiso ende leswi swi ga na ti fact. Leswi swi endlaka ku ri community yi tshama yi ri aware, yi tshama yi kha yi swi tiva. Hikuva van'wanyana a va yi faki, a va wu faki hi mhaka ku ri va swi tiva ku ri hi leswi vaakatiko va ti twisaka xiswona. Se ti views ta wun'we i ti views ta vaakelatiko hinkwavo. Se va chava ku ri yini, swi nga endleka va suwiwa hi tikhamphani.

Phephahungu na magazini swi hambanile. Phephahungu yi vulavula hi swilo leswi endlekaka, leswi swi hanyaka, leswi swi endlekaka everyday masiku hinkwawo. Se magazini i swilo i i nchumu lowu va fambaka va inthabhiyuwaka vanhu, yi kombeta madyelo ya vutomi, swilo, ti-life style, ku ri vanhu va hanyisa ku yini kambe va tumbeta ntiyiso. Phephahungu rona ri na ntiyiso kun'wanyana, magazini wona i ti-opinion ta vanhu valavo a ku na ntiyiso i the way vona va vonisaka swilo hi kona.

Munhu loyi a ku xanisaka vuton'wini i munhu loyi a ku xanisaka u kha u n'wi vona u kha u n'wi tiva, kambe munhu loyi a ku xanisaka eriqinghweni i munhu loyi a a wu n'wi tivi mara yena u tiva xin'wana na xin'wanyana hi wena kambe u hekha na swilo swa wena u kota ku nghena ka swilo swa wena a hlaya swilo swa wena, ku fana na ti-socila media ta wena wa kota ku nghena a hlayetela swilo swa wena kambe wa le vuton'wini i munhu loyi mi tivanaka mi na swi nga endleka mi va mi ri na relation kumbe i munhu loyi mi mi nga vaakelani na yena.

Kuri Wi-Fi ya wena yi khoneketile, u fanekele u sungula u sikurola down, loko u sikurola fanekele ku yi va yi tsale vito r Wi-Fi ya wena, yi tlhela yi vula kui connected. Fanekele ku ri laya a kusuhani na lexiya xa network ku fanekele ku u vona xilo lexiya xa Wi-Fi, u xi vona ku ri xi na tiphesente tingaki ti bar tingaki xikhomile ku fikela mpimelo wo wa njhani xikhome kanjhani ku ri quality ya kona yi njhani. Ene nakona ku fanekele ku ku va na ti arrow timbirhi lehansi na le henhla ku komba ku ri yi le yi khoneketile yi le kutirheni Wi-Fi ya wena.

ndzi nga va kombela ku ri va rhanga va khoneketisa vayeni ka Wi-Fi, vona va ta sala va khoneketa endzhaku loko vayeni va vambile hikuva Wi-Fi leyi wa yi na mpimelo ya vanhu ende vayeni a va nge koti ku khoneketa kambe vona va tshama va khoneketile va kha va yi tirhisa, a va tshiki van'wana va yi tirhisa katsongo vona va ta sala va yi tirhisa endzhaku.

Ndzi nga kombela vakhoi va data ku ri va netiweke ku ri va nga sendela munhu meseji ku ri va n'wi byela ku va n'wi tatisela hi masiku mo karhi ku ri a heta data ya yena loko oka a nga yi heti, nkarhi va ta va va n'wi nyikile kambe leswo masiku man'wanyana data yi espayara ku ve data ya ha tele swi vava ngopfu. Loko a vo pfumela kumbe va ku va n'wi tatisela hi masiku mo karhi swi nga va swi ri kahle.

Ku phusha content, va endlela ku content yi nga wi, nakona va endlela ku vanhu va nga borheki ku va ku ri na leswi va nga ta vulavula hi swona, va nga heleli hi mahungu va ku va borheka.

Wi-Fi yo tirhisiswa hi mani na mani yi yi dawuniloda katsongo swilo hikuva yi va yi kha yi tikiseriwa hi ku vi va yi khoneketiwe hi vanhu vo tala. Loko u lava ku dawuniloda, kumbe loko u secha yi teka nkarhi. Kambe Wi-Fi ya phurayivhete yona ya hatlisa hikuva i vanhu va le ka mpimelo lowutsoongo lava nga khoneketa ka yona hikuva hi vona va tivaka password ya Wi-Fi yaleyo. Leswi endlaka ku ri loko vanhu va ri vatsongo, fambelo ra kona ra ra ku dawuniloda swilo ri ra hatlisa swinene.

Ndzi nga n'wi byela ku a khoneketa ta Vuma hi ku Vuma yona yi na a yi na mpimelo vanhu lavatsongo ku khoneketa Wi-Fi yi na mpimelo wa vanhu vo tala. Loko na password i yi ta tiviwa hi vanhu lava nga laya a ndlwini a hi Wi-Fi ya mani na mani kambe i Wi-Fi ya phurayivhete leyi nga ta tirhisiwa hi vona as family.

ku tiva thopiki ya fashion ku ni ta kota ku tiva ku hi swihi leswi swintshwa swi nga nghena timpahla tintshwa timovha tintshwa, mina ndzi rhandza fexeni ndzi nga phurifera thopiki ya fexeni.

Ti na tinhlamulo tin'wana na tin'wana leti u ti lavaka na swivutiso yi tlhe yi ku yi tlhe yi ku hlamulela se vanhu vo tala va loloha va tirhisa chatbox vatshiketa ku ti ku ku ta ti ku ta ti hlamulela. Ene chatbot yi hlamula swa yona a yi hlamuli leswi munhu a a a leswi munhu yena matitwela ma yena a nga hlamula xiswona.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva a ndzi yi ndzi ya vona mudyondzisi face-to-face, ene nakona a ndzi yi exikolweni ndzi ya tirhisatirhisa ti resources ta le xikolweni, ndzi tirhisa ti resources ta mina ndzi ri ekaya swi vulaka ku ri nkarhi wo tala ndzi va ndzi ti ni va ni kha ndzi ti endlela mitirho yo tala.

Leyi a yi nga cinca misava hikuva yi ta va yi kha yi hi nyiketa ti-solution ta most ya ti-problem ta hina mara vanhu vo tala va ta heleriwa hi mitirho hi ku AI yi ta endla mitirho leyi vanhu va fanekele ku va yi endla.

Munhu ku fanekele ku a kuma epe leyi nga ta n'wi byela ku ri phone ya yena ya hekiwa. Nakona ku fanekele ku munhu a seta ti-password leti tiviwaka hi yena a ri wexe ti-password leti nga na ntikelo, lero munhu a nge swi koti ku hatlisela ku yi tiva kumbe ku yi khoma. Munhu a nga fanekelanga ku ri a seta ti password to fana na masiku yo tswariwa, ID kumbe mavito ku fanekele ku tirhisa swin'wanyana leswi nga na ntikelo ku hundza sweswo.